Ga ise ke tsamaye ke palame sefofane. Mme ke galela gore motlhang ke simololang go se palama, ke be ke ya kwa lefelong la Cape Town.

Ee, le nna ke mongwe wa batho ba le bantsi ba ba lorang ba ipona ba pagama sefofane ka 'tsatsi lengwe. Ga ke di itse ka maina a tsona. Ke itse fela gore ka tsatsi lengwe ke tla itumela go bona ke palame sefofane ke kgone go bona lefatshe ke le kwa godimo.

Ga ke na dingongorego ka mokgwa o dibese di berekisang tsela kgotsa di tsamayang mo tseleng ka gone gonne ga e se tse dintsi thata mo toropong e ke dulang mo go yone. Mme ebile mo di dulang teng, go kgakajana le mo batho ba ba berekisang ditekesi ba palamelang teng. Ke bona di berekisiwa ka tsela e e leng gore e mo molaong o siameng ebile le bakgweetsi ba teng ba tlhompa tsela.

Ga e se ke bone bothata ka go dirisa karata e e botlhale gonne ke bona e le tsela e e siameng thata ya go fokotsa le go silafatsa bodulo jwa rona. E bontsha gore o tsentse boleng jo bo kae jwa madi le gore o tlile go palama ga kae ka boleng joo. Go ya ka nna ke bona e le kakanyo e e siameng ebile ga ke itse ope o tlileng a nna le bothata ka yone karata e e botlhale e. Ke utlwa ke itumetse ka mokgwa e e berekang ka teng ebile e 'ira le mmereko o o botlhofu.

Mokgweetsi o o siameng wa bese ke mokgweetsi o e leng gore o tlhompa melao ya tsela, o tlhompa bapalami ba bese kgotsa bapalami ba gage ebile ke motho yo e leng gore o itse tsela tsa go bua sentle le bapagami. A ba a tseye le ditsela tse e leng gore di siame ga nkitla di mo bontsha mathata mo tseleng ka yone bese. Ebile gape ke motho o e leng gore o kgona go itsise bapalami ka dikitsiso tsotlhe tse e leng gore di botlhokwa kgotsa di ka ama maeto a bone a go ya tirong a 'tsatsi le letsatsi kgotsa bana ba sekolo fa e le gore o pega le bana ba sekolo.

Kotsi e ka diregang ka seteraeke ke fa baagi kgotsa bone batho ba ba dirang seteraeke ba ka swetsa go fisa dibese. Go ka gobala batho mo kotsing eo ebile le bakgweetsi ba dibese ba ka fellwa ke mmereko. Ke selo sa go tshwana le seo. Mme badiredi ba dibese fa ba strike-a, baagi ba amega ka tsela e e leng gore gongwe o ka se kgone go fitlha kwa tirong fa e le gore o berekisa yone fela bese jaaka tsela ya gago ya go fitlha ko lefelong le lengwe le lengwe o sena koloi e leng ya gago.

Go ya ka nna ke akanya gore dibese di na le molao o e leng gore di bereka ka one o tlhalosang gore di tshwanetse go ba ko lefelong le le rileng ka nako e rileng go beya bapalami. Mme ebile ke akanya gape e le mokgwa wa di-policy tsa lefelo la dibese. Mme e nngwe ke akanya gore go ya ka gore dibese di a be di berekela mmuso o feng, ka nako tse dingwe go a bo go nna le di projeke tse e leng gore di amana le tsamayo ya tsona. E nngwe e ke akanyang ke go baakangwa ga tsone kgotsa e leng service-ng. Mme ga go direga gore bese e go sie, o ka tlamela ke go tla ka leano le lengwe la go fitlha ko o yang teng.